Oomasingcwabisane mna into endakhe ndayiva kweminye imizi kuyakwazi ukuba ngale mini yesingcwabo nithi ndilindile uba kwaziswe umzimba womntu loo nizomngcwaba angake afike. Xa nifika phaa kwamasingcwabisane kuthiwe uthathwe lolunye usapho, ulahlekile okanye avele afike umzimba womntu lona nizomngcwaba ebolile, enuka ingathi khange afakwe kunosikhenkcezisi.

Kulungile oku bakwenzayo lo mbono wabo kuba xa ngaba umntu welinye ilizwe eswelekele apha kuba nzima kakhulu ukumfumanela indawo yokumngcwaba. Ngoko ke xa bona benecebo lokumgoduse kuba lula kakhulu akubikho zindleko koomakhelwane ababehlala kwiindawo ahlala kuyo okanye kubekho uxanduva kumasipala waloo ndawo.

Oomatshonisa bohluke kwibhanki ngokuba bona bongezelela imali enintsi ngaphezulu xa ngaba uboleke imali futhi oomatshonisa ke bayakwazi ukuboleka imali for ithuba elifutshane. Umzekelo ungayoboleka imali phaa uzoyibuyisa emva kweveki. Kanti kwiibhanki loo nto iba nzima futhi ke oomatshonisa abadingi ube usayina maphepha amaninzi njengesebhankini okanye ulinde ixesha, uyiboleka ngoku uyinikwa ngoku.

Imigalelo ilungile ngokuba kuba lula ukugcina imali xa usemgalelweni kunaxa uzigcinela wena ngokunokwakho. Xa usemgalelweni uyayazi uba yinto enyanzelekileyo uba umane ufaka imali phaa awukwazi uvele uwuyeke nje esithubeni. Ngoko ke kwenza ukuba ubopheleleke ekugcineni le mali yakho.

I-UIF iyancedisa kakhulu xa se umsebenzi wakho uphelile kuba uyakwazi ke ngoku uba emva konyaka uyofuna iimali zakho phaa kwaLabor, ube ke ngoku nangona nje ukhangela omnye umsebenzi ibe khona le mali ikugcinileyo evela phaa kwi-UIF.

Xa uqala ukuvula umasingcwabane okanye i-inshorensi ngawaphi amaphepha ekufuneka ube nawo ekuqaleni, funeka urejiste phi ukuze ikwazi ukuvulwa okanye ivumeleke uba isebenze apha eMzantsi Afrika, kwaye inkxaso yemali uyifumana phi ukuze ukwazi ukuqala ishishini lakho?

Uyayibona ke into yokuya koomatshonisa ayilunganga kwaye ayinasiphelo sihle kuba into eza kwenzeka uzolahlekelwa zezi sowunazo izinto. Xa ungakwazi kubhatala bazofika bathathe zonke ezi zinto zilapha kule ndlu bazibhatale ngazo. Uyabona ke ngoku uba awuzuzange nto? Uyifumene imali kodwa ulahlekwe zezi nto ubuvele unazo.

Iyancedisa kakhulu ke le into, makazi, kuba awunyanzelekanga ukuba uye ebhankini ngento yonke nento engenamsebenzi. Ezinye izinto ezininzi uyakwazi uzenzela uhleli apha endlini apha efowunini yakho apha kule banking app. Naxa ufuna ukwenyusela imali oyisebenzisayo xa uthenga uyakwazi uzenzela, xa ufuna ubona uba usebenzise emalini kule nyanga entwenini uyakwazi uzenzela apha ungamane uvuka usiya edolophini ebhankini yonke le mihla uyokwenza izinto.

Xa usebenzisa uNSFAS uncedakala kakhulu kuba ufunda mahala, ufumana iincwadi zokufunda mahala, indawo yokuhlala mahala, wena awubhatali nesenti nokutya kwakho mahala awubhatali nesenti emdaka kwizifundo zakho.

Into ebaluleke ingakumbi phakathi kokufikeleleka lula ezivenkileni nasezikolweni kunye nokucoceka ebumelwaneni kukufikeleleka lula ezivenkileni nasezikolweni kuba izikolo isikakhulu yeyona nto ingundoqo neevenkile. Ukucoceka ebumelwaneni loo nto leyo yinto engalungiseka uphakame nabamelwane bakho nenze iphulo lokucoca, kodwa izikolo zona yeyona nto engundoqo neevenkile uba funeka apho uye endaweni sezikhona.